Dumela monghadi ha ntse ke hlola dintho tsena tsa hao tsena ke kenya mona nthong tsa rona monana. Ke a bona hore ha o ka o ka se kgone ho ka fumana karete ena ya ho reka ka sekoloto. Hobaneng dikoloto tsa hao di hodimo haholo. O tla tlameha o mpe o be o fokotse dikoloto tsa hao hobane ho na le di mabenkele. A mang a na se a o ngodisitse o le e mong wa batho ba sa pataleng dikoloto tsa hae ka ho nepa. Jwanong ne ke ka rata ha o ka lokisa tseno tsohle, o patale dikoloto tseo o nang le tsona tsohle. Di be maemong a matle, mme o ka kgona ho kgutla hape o tlo etsa kopo, mme ke nahana ha ntho se di le maemong a matle. Re ka ba ra kgona ho thusa. Ke a leboha, ntate.

Mohatsaka ne ke nahana hore nna le wena re tla tlameha mpe, re bone hore re tlohella jwang ho sebedisa banka ena e rekang ntho ka sekoloto. Hobaneng jwaleng ditefello tsa teng di tla nyoloha e se kgale tjena. Ne ke nahana hore nna le wena mpe re bone hore ha re na kgona ho boloka tjhelete kgwedi le kgwedi, hore ha ho na le ntho e re kabang re a e hloka re mpe, re sebedise tjhelete eno e tla be ntse re e boloka kgwedi e nngwe le e nngwe. Mpe re tlohelle ho sebedisa karete ena e rekang ka sekoloto. Hobane jwanong ditjeho tsa teng di ya hodimo, e tlo qetelletse, e re imetse qetelletse e re kentse ka mosing.

Ka lebitso ke Thabure Kontoza Makatasa. Ke hlahile lemong sele sa nineteen fifty four. Ne ke batla ho etsa kopo ya karete enana ya ho reka ka sekoloto. Ha ke kgone ho ka e fumana hobane ke na le lebitso le lebe. Ee ne ke batla ho tseba hore na ke eng se tlamehile ke se etse hore ke tlose tsohle tsena na tse leng hore ke lebitso la ka le lebe ho tsona. Hobane ke na le ke a tseba hore ke na le dikolotonyana tse mmalwa tse pedi tse tharo. Tlamehile ke mpe ke di patale ke a leboha ntate. Ke nahana ke tla mpe, ke bone ke di patala jwang ntho tseno ke kgutlele ho lona ka mora nako e seng kae. Ke a leboha.

Mohatsaka ne ke nahana hore mpe re etse kopo ya hore ba re nyolosetse ho ka reka ha karete ena ya rona e rekang ka sekoloto, hore e kgone ho reka ka palonyana e hodimo. Hobane matsatsing ana re leng ho ona tjena. Dintho ntse di ya di ya hodimo ka theko. Theko tsa dintho di ya hodimo mme le koloi ena ya rona re tla hloka hore re e baballe. Re be le petrol-o ka nako tsohle. Jwanong hore re kgone ho ba le tjhelete ya ho reka petrol. Ke nahana re kope hore ba mpe ba re nyolosetse hore re kgone ho reka ka sekoloto se hodimonyana. Ha ke tsebe ono re o e bona jwang wena. Hobane nna ne ke bona e le yona ntho e ka bang ntle ho rona hore re kgone ho ka phetha mabaka a rona kgwedi le kgwedi.

Karete enana ya ho sekoloto e tlo o thusa haholo. Hobane le mohlang ho na le ntho o e hlokang, o se na tjhelete ho wena, o tlo kgona ho e sebedisa jwalo ka o be tjhelete. Hobane ke sekoloto mme o kgona ho reka hohle moo o batlang ho reka teng. Le ha o batla ho kaba le tjheletenyana o e hule dibankeng tsa rona, o tlo kgona ho hula ka karete ena ya sekoloto. Hobane e sebetsa hantle jwalo ka tjhelete. Jwanong e bohlokwa haholo. Hobane ha se ka nako tsohle re dulang re na le ditjhelete ho rona. E tlo o thusa haholo holo holo ha ho ka hlaya lebakanyana le hlokang hore o le phethe ka potlako. Jwanong, e tlo kgona ho thusa karete ena ya sekoloto motswalle.

Dumelang ne ke batla ho ke ntate Thabure ya buang mona. Haesale ke etsa kopo ya banka ena ya karete ya sekoloto. Ne ke batla ho utlwa hore ditsamaiso tsa teng ntse di tsamaya jwang. Hobane e se le beke tse kabang tse pedi. Haesale ke etsa kopo ha ke soka ba ka fumana le phone le ekaba e one ho tswa ho lona. Ne ke batla ho utlwa hore bothata ekaba ke bofeng na. Mabitso ke ya ne se ke a buile ke ntate Thabure. Ee, o hlahile ka selemo sa nineteen eighty six. O dula motseng wa setereke sa Matjhabeng. Ee, mathata ke dikoloto tsa ka di hodimo. Ke tla tlameha mpe, ke bone, ke di fokotsa jwang hore le kgone ho nka nthusa. Ke lebohile ha ele mona, o kgonne ho kgutlela ho nna ntate o ntjwetse bothata ke bo feng. Ke a leboha.

Ntho e tlo tlameha ho e etsa ke hore o lo bula account-o ena e kgonang ho reka diaparo mabenkeleng mona kapa o bule ena ya di-furniture-a. O kgone ho reka di-furniture-a moo mme o kgone ho hlahella. Ba bone hore o motho ya jwang hobane ba tlo tlamehile hore ba shebe hore o kgona ho patala sekoloto sa hao na ka nepo le ka nako na. Ke yona ntho e tlamehile o etse ena. O mpo o bule e nngwe ya tsenana tse pedi tse ke o hlaloseditseng ka tsona. Mme o e patale hantle for kgwedi tse ka bang tse tsheletseng, ka mora kgwedi tseo tse ka bang tse tsheletseng. O ka ba nna wa kgutla wa lo batla kopo ya karete ena ya sekoloto. Ke a leboha.